Abadlali yemidlalo ye-elektroniki andinokubagqala njengeembaleki ngokuba bona basebenza besebenzisa ubuchwephesha bangoku kwaye badlala bahleli phantsi xa bedlala le midlalo yabo. Badlala imidlalo eyohlukeneyo mdlalo ngamnye abawudlalayo. Iimbaleki zibaleka ngokwazo zona kwaye zisebenzisa amandla azo kuphela xa zibaleka, kodwa abadlali yemidlalo ye-elektroniki baxhomekeke kubuxhakaxaka bombane nobuchwephesha bangoku.

Simema wonke umntu omtsha walapha onomdla wokuthatha inxaxheba yokuzibandakanya kweli qumrhu liyilwayo lo mdlalo wombhoxo. Eli qumrhu ke asiloqumrhu nje eliza kuphelela apha ekuhlaleni, iinjongo zethu kukuphuhlisa izakhono zolutsha ukuze bahambe baqhubele phambili ebomini bayokufikelela kwimigangatho ephezulu yehlabathi. Apha siza kukhawulelana nezidingo zolutsha eziyimicelimingeni ebomini. Izidingo ezinjengenkxasomali yokuya kwiiyunivesithi, ukutya ukutya okusempilweni nokudlamkisayo apho siza kuba siphekela abantwana ngokwethu. Yizani ke lutsha, nani ze nixhamle kweli thuba.

Abantu abalimayo bayakonwabela ukulima nangona kubonakala njengomsebenzi onzima. Nawuphi na umntu ozilimelayo igadi kufanele ukuba akonwabele oko. Ukuzilimela igadi kona kuyaphelisa ukudakumba nomoya ophantsi ngoba izityalo zinendlela yazo nje ekhethekileyo yokumenza umntu ophakathi kwazo azive ekhululekile emphefumlweni. Ngoko ke ndiyavuma ukuba unokugqalwa njengomsebenzi wokuzonwabisa osempilweni.

Ndiyathanda ukuhambahamba apha ekuhlaleni nenja yam xa ndisuka emsebenzini, sihambe de siyokutsho ebaleni lokudlala lezinja apho kukho khona ezinye izinja kunye nabanikazi bazo. Oku kuyandonwabisa kakhulu ngokuba ndiyalithanda eli xesha endilichitha nayo inja yam. Ndiyakonwabela nokudibana nabanye abantu sakhe ubuhlobo.

Ukusoloko uhleli phantsi uthe ntshoo ujonge le nto uyenzayo, uphinde ngapha ucofacofe amaqhosha ixesha elide, kuyawutheza umzimba. Kubadlali yemidlalo ye-elektroniki kungabangela ukuqaqanjelwa ngumqolo, ukuba namathambo abuhlungu, ingxaki yamehlo ezinokuhambahambe zenze ukutyhaphaka kwamehlo.

Iiholide zikaDisemba zezona holide zinkulu kunazo zonke. Kaloku kuzeke kusehlotyeni kwaye ilixesha lekhefu kubantu abaninzi nakubantwana besikolo. Abantu abagqibelene kudala batsho baphinde babonane. Iintsapho zibe sendaweni enye kwakhona. Kwabanye lixesha lokuphumla emveni konyaka omde kusetyenzwa kanzima. Lithuba lokuyokutyelela kwiindawo zabo abazithandayo okanye bamkele iindwendwe emakhayeni abo. Lixesha lokuvuyisana emisebenzini nakwizinto esithe saphumelela kuzo ebudeni bonyaka. Abanye baqhube kakuhle ezifundweni zabo, abanye bafikelele kwamanqanaba amahle ebomini. Kuyimitshato, kuyimigidi, luvuyo nochulumanco.

Ukunganxitywa kweminqwazi ekhuselayo nokunganxitywa kwezikhuselimagxa ngowona mthetho ekufuneke utshintshiwo kumdlalo wombhoxo. Ezi zikhuseli zinganegalelo elikhulu ekunciphiseni umonzakalo wemisipha kubadlali bombhoxo. Ngokolwam uluvo, lo mdlalo unobungozi kakhulu kuneminye imidlalo, ngoko ke izixhobo zokhuseleko kufanele zongeze ukwandisa amathuba okukhuseleka kubadlali.

Xa ndinokuchitha usuku neqela lebhola yomnyazi lalapha eMzantsi Afrika ndingavuya kakhulu ngokuba ndiyayithanda ibhola yomnyazi. Ndakhula ndiyidlala umdlalo webhola yomnyazi kwaye ndandinamaphupha okuba ndibe ngomnye wabadlali beqela loMzantsi Afrika bebhola yomnyazi. Ingaba yinto entle leyo kum ukuchitha usuku neli qela, ndizilolonge nalo, ndizikhumbuze ngexesha lam lokudlala ibhola yomnyazi esikolweni, ndidlala indima yephiko elihlaselayo.